Uthishomkhulu kanye nothisha besikole bangazama ukuthi bakhande izinhlelo lapho khona bezokhona ukuthi bakhokhise nezingane okuncane ukuze bekwazi ukuthi bathole uxhaso mali. Kuyasiza futhi nokuthi isikole sisungule izinhlelo lapho bezokwazi ukuthi abafundi behlangane nothisha be-fundraise-e imali, bethole imali ngokwenza ezinye, ezinye izinto okungenzeka kube ama-activities.

Okubalulekile wukuthi izingane zazi futhi zibe nolwazi ukubaluleka kwe-sport ngasinye ngasinye. Kuzothi uma besebenolwazi ngaso, bese othisha bazinikeze isikhathi sokuthi bazifundise sona leso sport, baphinde futhi bakhule kuso.

Ngizizwa ngijabula, kuba ngazathi khona engikunikezelayo kubantu. Ngizizwa njengomuntu okwaziyo ukuthi alaphe futhi abungaze nabanye abantu.

Ukuthunga izinto zamasiko izembatho ngokwahlukahlukana kwazo, ziveze imibala eyahlukana hlukane ngendabuko yabantu, kuyinto enhle kakhulu nento okhonayo ukuthi uyibone uma usukwazile ukuphumelela ukuthi uyakhe.

Yebo, ngiyakholelwa ukuthi imidlalo iyasiza izingane zakhe ubungani obuhle njalo, ngoba ngibona ukuthi ezemidlalo ziyindlela yokuthi abantu bekhone ukuthi bejabule bonke ndawonye, kanti futhi nangaphandle noma sebeqedile ukudlala, ingxoxo iyaqhubeka ngisho senibadala niyakhona ukuthi niyiqhubeke ingxoxo. Nomqhudelwano futhi uyakhona ukuthi ukwazi ukuthi uphile isikhathi eside. Ngaleyo ndlela nobungani buhlezi bukhona.

Umdlalo we-chess bengiwuthatha njengento encane ngiy'tshela ukuthi igemu nje, umdlalo wokuchitha isizungu ongeke ungise ndawo, kodwa ngithe ngokuqhubeka uma ngudlala lo mdlalo ngiqhudelana nabantu, ungisizile ukuthi nasemqondweni wami ngikwazi ukuthi ngikhone ukuthi ngisabalale, ngikhone nokucabanga kahle, ngiphinde futhi ngikhone nokwakha nabangani. Kungisiza nokuthi nje ngikhone ukuthi nasemqondweni wami ngiphaphame.

Yebo, ngake ngamfundisa umuntu. Uma sikhula emakhaya sinokudlala umgangela, okuphinde kube yinduku. Umdlalo lo wey'nsizwa lo. Lo mdlalo lona ilapho khona sisuke sibungaza usiko lethu singamaZulu ukuthi, insizwa kumele ibe insizwa ekhaya ikwazi ukuthi ivikele. Isuke ikhuthazwa ukuthi umfana emndenini kumele akhule aqine abe yindoda. Abantu basabela kahle kukho le nto lena uma ubafundisa lo mdlalo lo, ngoba uwumdlalo othandayo kanti futhi ogqugquzela ukuthi kukhule isiko nobuntu ngokuzithemba kubafana, kubantu aba abafana noma abesilisa.

Esikolweni ukuze bakhe ilokhunja impumelelo ngokubaluleka kokudla, kumele abafundi bafundiswe ngokudla okunomsoco. Kumele othisha futhi bakwazi ukuthi bahlangane nabafundi balethe ama-fruit, balethe nama-vegetable. Bephinde bekhuthazwe ukuthi abafundi betshale khona ezikoleni, kanti futhi kubalulekile nokuthi abafundi babe khona kwezemidlalo, ngoba kukhuthaza ukuthi emzimbeni baphile futhi nokugula kungabatholi kalula.

Othisha kumele babe nezinhlelo noma bebe nezinsuku lapho khona abafundi bezokwazi ukuthi bahambe beyoya kwezemidlalo ngokwehlukana kwazo, baphinde futhi bazivocavoce. Kubalulekile ukuthi othisha kube yibo ababagqugquzela izingane phambili, bebahambele phambili. Bebakhiphe emakilasini, bebahambe beyodlala emagrawundini, kanti futhi kuyasiza nokuthi nothisha babagqugquzele nangamazwi.